Mekgwa e re ka netefatsang dikgang fa o sena go utlwa ka tsona e mentsi jaaka, go akaretsa, go tlhola metswedi, go tlhola address-e ya web-o ya tsebe eo e lebileng, go tlhola mokwadi, go tlhola metswedi e mengwe gore a dikgang tse dingwe tse di nang le seriti kgotsa dikgang tse di begang ka kgang eno, go boloka mogopolo o o botlhokwa le go tlhola dintlha ka botlalo. Re tshwanetse go batlisisa dintlha tsotlhe le go netefatsa gore dikgang tseo di netefatse, pele ga o ka di phatlhalatsa.

Ee, go ya ka nna diteng tsa thelebišhene di ka thusa setšhaba ka tsela tse melemo ka go rotloetsa tirisanommogo mo setšhabeng, go ruta babogedi le go rotloetsa go lemoga setso, gareng ga melemo e mengwe. Le fa go ntse jalo, gape e na le kgonagalo ya ditlamorago tse di sa siamang tse di jaaka, go rotloetsa dipapiso tse di sa siamang le ditsholofelo tse di sa kgonegeng. Diteng tsa thelebišhene di thusa setšhaba ka tsela e e melemo ka go nna motswedi wa tshedimosetso, boitlosobodutu le thuto. Gape, e rotloetsa tirisanommogo mo setšhabeng, e tokafatsa go tlhaloganya setso mme e ka tlhotlhaletsa maikutlo le maitsholo. Ebile, e ka nna le seabe mo go anamiseng kitso le temogo ka dikgang tse di botlhokwa.

Thekenoloji ya tlhaeletsano e tlhotlheleditse thata le go farologanya go anamisiwa ga dikgang mo mefuteng yotlhe ya bobegakgang. Bobegakgang jo bo gatisitsweng bo fetotswe ke didirisiwa tsa digital-e. Go dira gore go nne le dipotologe tse di bonako tsa dikgang le go gatisiwa mo internet-eng. Bobegakgang jwa kgaso bo amogetse di-platform-o tsa digital-e tsa go isa dikgang, go kgontsha tirisanommogo le go fitlhelela batho ba le bantsi. Di-platform-o tsa digital-e go akaretsa le metswedi ya dikgang le dikakanyo tsa dikgang tse di tlhagileng jaaka metswedi ya konokono ya dikgang.